Dipina tsa mona Afrika Borwa tseo ke di ratang ke mmino wa gospel, o buang ka Morena Jeso. Ke pina tse hlabollang kelello, le tse hlabollang pelo. Ha o le maqakabetsing, o le mathateng, o utlwa e ka lefatshe le o lahlile, feela di etsa hore Modimo a atamela haufi le wena, o utlwe hore Modimo o teng haufi le wena, mme o ya phela ka nako tsohle.

Ntate re na le dintho tse bitswang di-AI. Di-AI di entse ho be bonolo haholo ho thola thuso ka tsa bophelo bo botle. E bang ho na le ntho o sa e utlwisising, o kgona ho nka fono ya hao, o tobetse hore o tlo o fumane thuso. Ho bobebe ho thola le di-direction tsa ho ya moo o yang teng, o no type-a feela direction, wa fihla wa tsamaya ka tsela eo AI e o jwetsang ka yona, o ya fihla moo o yang teng. Di-AI di bebofaditse bophelo haholo.

Tjhe bo ntate, ha ke sa kgona sefapano ho patala kontraka. Tlasa ntlha ya hore, ha ke sa sebetsa ha ke na lekeno, ha hona tsela e nngwe hape eo nka reng nka e etsa hore ke kgone hore ke tle ke patala kontraka ena. Ee, ke ya dumela hore ke ile ka tekena sedumellano sa rona feela, ha hona ka tsela e nka etsang ka yona. Tjhe ditokelo tsa ka jwalo, seka motho le ya di hatella, feela le re ke e nke kae tjhelete, ke se na yona ke sa sebetse. Le ya o bona hore mmuso wa rona o entse jwang? Batjha ba rona ha ba sebetse, le nna ke wela tlasa batjha ba sa sebetseng. Ke ne ke kopa bonyane heng re etse tumellano ya hore, ha ke fumana tjhelete, ke tla patala jwang?

Nna melaetsa ya bohlokwa ke rata ha e romelwa ka SMS, hobane SMS ha e hloke hore o be le data hore o tlo o kgone ho e bala. Le nna ke rata ho romella melaetsa ya bohlokwa ka SMS, hobane SMS ha e hloke, taba tsa bo di-data bundle jwalo seka di-WhatsApp, di-Instagram le di-Facebook.

Hore signal-e ya hae e shwe, ke ho ba re dithabeng. Mme dithabeng ha ho na dipalo. Hore signal-e ya hae e kgutle, o tlametse hore a ye moo ho nang le dipalo tsa Wi-Fi , kapa moo ho nang le seo re se bitsang ka hore ke satellite ya di-network-e.

Batjha ba lekeishene la rona, ke le kgothaletsa hore e be lona ba thusang projekeng ena ya ho kenya Wi-Fi, hobane Wi-Fi e tlo re thusa ka hore jwalo seka re sa sebetse re le batjha, Wi-Fi ke mahala. Re tlo itholla Wi-Fi ya mahala, re kgone ho etsa dikopo tsa mesebetsi. Ha ho no hlokahala hore re itshwarise stress ka taba ya tjhelete ya data, kapa tjhelete ya airtime. Ha Wi-Fi e le teng, e le connected, o wa kgona hore o bue le batho hohle moo ba ka tswang ba le teng, jwalo seka ha o na le data.

Dikarolwana tsa mohala wa ka wa thekeng tse nthabisang, ke camera. Hore ke tle ke kgone ho e nka a foto, hore ke jwang letsatsing leo. Ke tle ke bone botle ba ka ba ka mehla. Ke tle ke bone seo Modimo a se theilweng, lefatsheng lena.

Malome, ke ya tseba hore di , di-album tsa hao di tjhele kaofela. Ke tla di download-a ka phone ya ka, mme o tla di mamela founung monana. Ka di-headset-e kapa ka speaker-a.

Hobaneng o no bapala ka phone ya ka? Ke hobaneng o no bapala ka phone ya ka, hobane ke dula ke ho kgalemella mehla le letsatsi hore o seka nna bapala ka phone ya ka? Ha na jwale ke tlo e nka kae tjhelete ya hore ke tsamaye ke lo reka data?